Vurimi bya manguva lawa byi langutana ni mitlhontlho yo tika, ku katsa ku cinca ka maxelo loku ku vangaka ku nyuhela ni ku oma ka mbangu. Ku pfumaleka ka mati ni ku lahlekeriwa hi ntumbuluko wa misava. Ndzhuti wa ku tlakuka ka timali ta manyoro ni gezi swi endla leswaku ku fikeleriwa ka vuswikoti byi tika, ku tlhela ku va ni ku tikeriwa eku hlayisa ntumbuluko ni ku hunguta rivengo ra vurimi eka maxelo. Mitlhotlho leyi yi lava ku simekiwa hitindlela ta thekinoloji yo hlohlotelo rirhandzu ra ntumbuluko. Ku tiyisa ku tirhisa mati hi vutlhari ni ku pfuxeta ku tumbuluxiwa ka tiko leswi swi nga pfuna vanhu vo tala.

Tipholisi to tiyisisa nsirhelelo wa vatirhi va le mapurasini, ti nga katsa swilo leswi, ku hakela timali hi ku pfuna leswaku vatirhi va amukela muholo wa xiyimo xa nkoka. Ku tivisa vatshunguri bya le kaya leswaku ku tiva kala loko ku ri na vuvabyi kumbe xungeto ku antswisa swiyimo swa ntirho leswaku swi va ni ku hlayisa ku tirhisa nkarhi wo wisa hi mpimanyeto ni ku nyika ti hlohlotelo to engetela vuswikoti bya vatirhi. Leswi swi ta tiyisisa nsirhelelo ni ku antswisa vutomi bya vatirhi vo tala.

Vufuwi bya timbuti byi tise ngopfu swa nkoka loko ku pimanisiwa ni swin'wana. Timbuti ti tiyile naswona ti kota ku hanya eswiyin'weni swo oma. Switirhisa swakudya swin'wani swa ntumbuluko ku hanya. Tinyikela masi ya mpfumawulo na nyama leyi rhandzekaka, ni nhlonge yo tirha eka vuswikoti byo hambanahambana. Nakambe timbuti ti lava mali yo hlayiseka eka vufuwi bya tona. l Leswi endlaka ku olova ku tshembela eka byona eka lava nga ni swifuwo leswi. Leswi swi endla leswaku u tiva swinene eka vurimi bya ku tiyisisa nsirhelelo wa swakudya.

Vatirhi va le mapurasini va langutana ni makhombo ya rihanyo lamakulu, tanihi ku tirha nkarhi wo leha ehansi ka dyambu leri hisaka, ku nga vangaka ku hela ka mati emirini. Ku pfumaleka ka nsirhelelo tanihi michini leyi nga riki kahle swi engetela makhombo ya ku vaviseka. Nakambe ku tshamela ku tirhisa minsiha ni marhambu swi nga vanga ku vava ni swa ku na vuvabyi lebyikulu na byo chavisa swinene. Tipholisi to antswisa swiyimo swa ntirho swi fanele ku simekiwa ku hlayisa rihanyo ra vatirhi lava tirhaka hi matimba.

Hi fanele ku tiyisisa ku hlayisa misava ya le mapurasini hi ku tirhisa manyoro ya ntumbuluko ku pfuxeta nkoka wa yona. Naswona ku byala tihotla khotla swi pfuneta ku sivela ku onhaka ka mati ni misava. Na ku tirhisa mati hi vutlhari ku fana na drip irrigation swi pfuna ku hlayisa mati ni ku tiyisa ka ku sirheleleka ka rimba. Leswi swi ta endla na swaku ku ku hi vona nkoka wa ku hambanisa swimilana lowu endlaka ku antswa ka ku tirhisa misava hi xikongomelo lexinene.

Ka ku tshovela hi mavoko na ku tirhisa michini wo tshovela ndzi ta hlawula ku tirhisa michini. Michini yi pfuna ku hatlisa ku tshovela hindlela leya leyi mmh humelelaka.

Mutshami wo hlonipheka i ku famba hi le mapurasini ndzi pfumela leswaku ku tirha hi matimba hi nkarhi wa ntshovelo swi lava matimba lamakulu, ni nkarhi wo leha. Ndza kombela u langutisa xiyimo xa mina u tlhela u pfuneta hi ku ndzi kumela xikepe xa milorho, lexi nga ta antswisa ku endla ntirho lowu hi nkarhi lowu lulameke. Leswi swi ta hunguta ku karhala ka miri, ni ku ku tiyisisa leswaku ntshovelo wu humelela hindlela leyinene.

Loko ndzo kuma leswaku tihuku ta mina ti veki matandza endzhaka yindlu ya makhelwani naswona yena a ma dya. Ndzi nga titwa ndzi hlundzukile ngopfu hikuva leswi i swifuwo swa mina, leswi ndzi swi tirhaka hi matimba ku swifuwa. Swi ta tlhela swi endla leswaku ndzi titwa ndzi hela ngopfu ku tshembela eka muakelani wa mina. Hambiswiritano ndzi ta ringeta ku vulavula na yena hi kurhula leswaku hi lulamisa mhaka leyi, hi hundzuluxa xiyimo xa leswaku tihuku ti tshama hi tlhelo ra mina ku papalata swiendleke swiendlakalo swo fana na leswi.

Ku tirhisa ndlela ya sayense eka ku tswalana ka swifuwo swi pfuna ngopfu ku kula ka ikhonomi ya hina. Hi ku kombisa hi nga ku ku tirhisa leswi va swivitanaka selective breeding swi pfuna ku tumbuluxa swifuwo leswi nga ni rimba leri tlakukeke leswi endlaka leswaku ku va ni ku hunguta timali ta vufuwi. Ku tlula kwalaho swi endla leswaku ku va ni ku tshembeka ka vutshunguri bya swifuwo, leswi swi antswisa ku humelerisiwa ka swakudya. Leswi swi tlakusa ntirho naswona swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi tshama yi tiyile.

Ndzi hleketa leswaku miholo leyi ringaneleke yi nga antswisa vutomi bya vatirhi vale mapurasini hi tindlela to hambanahambana. Yi ta pfuna leswaku va kuma swakudya leswinene ni ku tsakela vutomi hi ku riha swidingo swa nkoka. Nakambe yi engetela ntsako wa vatirhi leswi humelelaka eka ku tiya eka ntirho wa vona ni ku antswisa vuhumelerisi bya vona. Ku hakeriwa vatirhi hi ku lulama swi nga va mhaka yo nkoka ku tiyisa nkateko wa ntirho ni ku antswisa ikhonomi ya va ya hi xitalo.

Ku tshovela swibyariwa hi mavoko swi pfuna ku vona, ni ku tshovela swibyariwa leswi fikelelaka rimba naswona ku hunguta ku onhaka ka mihandzu hi ndlela yo hlawuleka hindlela leyi ku tlhela ku va kahle ngopfu eka masimu lamatsongo, laha ku tirhisa michini swi nga ka swi durhaka ngopfu. Naswona ku tshovela hi mavoko i ndlela ya ntumbuluko leyi pfunaka ku sivela makhombo hambileswi swi lavaka nkarhi wo tala ni ku tikela, swi tlhela swi pfuna eka tinxaka to karhi ta masimu.

Hi ku vona ka mina ku antswisa ndhawu ya vatirhi va le mapurasini, i swa nkoka ku nyika tindhawu leti ti sirhelelekeke leti titimeteke kumbe ti hisaka hi ku ya hi swiyimo swa nkarhi wa tiko. Ku tumbuluxa ku, ku tumbuluxa ku kumeka ka mati yo nwa ya kahle ku pfuna ku tiyisa rihanyo ra vatirhi. Naswona ku tirhisa michini leyi yi antswiseke swi nga pfuna ku hunguta ku tikeriwa ka vatirhi va le mapurasini swinene naswona vanhu vo tala va nga tirha hi ku tiyimisela hikuva vatirha eka ndhawu ya kahle.

Vurimi lebyitsongo byi hoxa xandla eka nsirhelelo wa swakudya emingangeni ya le makaya eAfrika-Dzonga. Vatirhi va masimu lamatsongo va kota ku humesa swakudya leswi nga basa eka xihumelelo lexitsongo. Leswi swi tiyisisa ni mimfumo ya miganga ku kuma leswi lavekaka hi nkarhi. Naswona vurimi lebyi byi pfumelela ku hluvukisa mi khutazo yo tirhisa rimba ra misava hindlela yo tumbuluka.

Hi ku ya hi mehe dyandza ri khumba van'wamapurasi hitindlela ta nkoka. Ku pfumaleka ka mati hi ku ya emahlweni swi hunguta ku humelerisiwa.

Byi pfuna swinene, hikuva swi dyondzisa vanhu leswaku swi lava va tiyimela naswona swi va dyondzisa mintirho ya mavoko. Nakambe swi tlhela swi makela vanhu vo tala mitirho. Leswi swi tlhela swi pfuna hi ku lehisa vurimi ku hambana na vurimi lebyikulu. Leswi nakambe swi pfuna vanhu vo tala leswaku va tiva ku tiyimela naswona va tiva leswaku mavoko ya vona ma nga endla swilo swo saseka. Vanhu vo tala va nga ti sungulela mabindzu ya vona hi vudyondzi lebyi va nga ta byi kuma ka vurimi.

I ku sirhelela vurimi eka switsotswana leswi swi vula leswaku a ku na switsongwatsongwana or switsotswana leswi swi nga dlayaka swimilana. Naswona i ku lwela ku fikelela ka makete, ku endla xin'wana na xin'wana leswaku swakudya swa hina swi va ka xiyimo xa kahle, leswaku vanhu va lava ku xi xava. Nakambe ku va ku yisa vurimi emahlweni vanhu va tiva leswaku na hina hi nga rima swa kotakala, nakambe swa kotakala swa ku ku hi fikelela laha varimi lavakulu va fikelelaka kona, na hina hi nga swi maka swilo sweswo.

Mavele ya old meal ma pfuna ku sungula siku ra wena kahle, eerh na yogurt ya green yi pfuna ku ku nyika matimba, na kona futhi a swibohi u dya swo tala. Matandza ma na matimba ya ku kuma ku nyika protein ni timanga kumbe to kandzeriwa kumbe to oxiwa, ti pfuna hi ku ku nyika matimba nampundzu. Nakambe na ku phuza mati ngopfu swa pfuna na xinkwa na phungu wa mavele wa pfuna.

Swilo leswintshwa ku nga va ku ri ku fana na thekinoloji, ku na leswi vitaniwaka smart farming, laha ku tirhisiwaka muchini ku endla vurimi byi olova, na ku tirhisa thekinoloji ya mati, leswi ngo swimilana swi ta kota ku cheletiwa hi nkarhi, swi ta kota swa ku ku ku va ni maphayiphi yo karhi ya ku kuma ta humesa mati hi nkarhi wo karhi. Ku tlhela ku va ni fertilization laha ku nga ta va na maphayiphi lama nga ta humesa swi ri swa ku ku swi ta pfuna swimilana swa ku swi kula kahle. Ni ku tirhisa science ngopfu hi ndlela ley yi nga ta pfuna swi swi swi swi swimilana swa hina swi kula kahle.

Vanhu vo tala loko hi langutisa, valava swimilana swa ku ku swi basile, valava swimilana leswikulu, ku kombisa xikombiso kuma swa ku ku xavisa ma-cabbage va ta lava ma khavichi ya ku ku ma basile i makulu, naswona if loko swi ri xavisa malethyasi ku ta va ku ri malethyasi lamakulu ya ku ku vanhu va ta va rhandza, naswona ma va ma basile ma nga vi ma ma ri na vuvabyi ma nga vi ma ri na ku ku oma kumbe njhani. Ni swona hi nga tlhela hi kombisa hi swaku ku science yi nga hi pfuna ngopfu ka swaku ku hi kota ku kuma kuhlanganisa hlanganisa swilo swa ku swi nga pfuna swimilana swa yena swi kula kahle.

Leswi a swi ta tshova mbilu ya mina swinene, hikuva vanhu vo tala va ta lahlekeriwa hi mintirho ya vona. Xa vumbirhi vutiyimiri bya mina as munhu waxintima a byi ta tshova vanhu vo tala lava va langutelaka eka mina. Milorho ya mina ya ku va ni kota ku pfuna vanhu naswona na mina ni kota ku ti pfuna yi ta va na yona yi tshovekile. Se leswi a swi ta tshova moya wa mina hi leri ngo, swi ngo a ni fanelanga hi swaku saseka, nakambe vanhu vo tala a va ta affectiwa hindlela leyo biha swinene.

Kokwana wa mina u tlhele a ndzi dyondzisa leswaku loko ri heta ku duma a wu byali na sweswi a ndzi swi tivi swa ku why, kambe va ri a hi byali. Xa vumbirhi i swaku ku loko ndzi heta ku byala swi la swaku ni khuluma ndzi vulavula na swimilana swa mina leswaku ni vulavula vutomi henhleni ka swona, ni swona ndzi hamba ndzi swi cheleta hikwawo masiku. Loko ndzi swi cheleta swi la swaku ku ndzi swi cheleta namadyambu, leswaku swi kota ku ka ka swi nga tshwi nampundzu. Nakambe leswi a nga ni dyondzisa swona i swa ku ku swi lava ni pfalela tihuku hinkwato leswaku tihomo na tona na tihuku swi nga koti ku fikelela ka ka swimilani swa mina.

Hi ku vona ka mina van'wamapurasi lava humesaka swakudya leswinene, exikarhi ka van'wamapurasi va le madorobeni ni va le makaya i va le makaya, kan'we na va le dorobeni. Ndzi nga ku va le makaya hikuva va le makaya va ni ndhawu yo rimeka leyikulu ngopfu, naswona va tirhisa tindlela ta xikhale. Va le dorobeni vona va ni thekinoloji va ni science naswona va ni swilo swa ku swi nga va pfuna ku ku ku ku humesa swimilana swa kahle, ku tlula va le makaya nakambe va ni vatirhi vo tala va suka makaya.

Ku dyondzisa vatirhi ntirho wa vurimi ndzi kha ndzi va vitana. Ndzi rhanga hi ku va komba ku ri vurimi i yini, u ri yimela kwini, u rima njhani, u tirhisa yini, nakambe swi ta teka nkarhi ina kambe swi la swaku va tiyimisela. So ndzi nga va dyondzisa leswaku ku hinkwaswo swi na nkarhi wa swona, nkarhi wo cheleta, nkarhi wo byala, nkarhi wa ku hlakula, nkarhi wa ku yimela swimilana swa wena swi kula. Naswona swi lava swaku ku va va ni matihlo yo vona no gada no ku veketela, leswaku swimilana swa vona swi fikelela la va swi lavaka kona.

Ndzi nga tiyisisa leswaku swibyariwa swa mina swi tshama swi basile hi nkarhi wa ku fambisiwa swi ya emakete hi ku endla nkambisiso loko swi tshoveriwa, ndzi nga lava e vanhu vo hlantswa swimilana swa mina loko swi cheriwa emaphepheni kumbe emakhiretini, leswi swi nga seketela ntsakelo wa mina wa swa ku swibyariwa swa mina swi tshama swi basile.

Ina u nga tirhisa swibyariwa swa ntlamu ku hambukisaka switsotswana ekule na swibyariwa swa mina leswikulu, hikuva leswi swi maka hi loko i nga nakekeli swibyariwa swa wena kambe loko ndzo kota ku byala swimilana swo caca switsotswana ekule na swibyariwa swa mina leswikulu swi nga koteka.

Masiku ya kahle yo byala eka swibyariwa swa mina, ndzi nga ku ndzi hlawula loko siku ndzi ri vona leswaku a ku hisi ngopfu niswona i minkarhi ya timpfula leswaku swimilana or swibyariwa swa mina swi kota ku kuma mati yo tala kumbe yo yenela, ku nga vi hi loko ndzi cheleta ntsena niswona e dyambu ri va ri ri kona kambe ri nga dlayi swimilana.

Misava leyi hanyeke kahle na swakudya swa swimilana swi tlanga xiave xa kahle hikuva loko i byarini swimilana, swi ya hi ku ku misava ya kona yi njhani nakambe loko se u tshoverile, swi va swimilana swa wena swi fika hi kwini leswo swi bebula e ntamu wo fikela kwini.

Swiambalo swi nga hlayisiwa ku kota leswaku swi hlayisiwa nkarhi wo leha hi ku swi kambela nkarhi ni nkarhi ni ku yendla leswaku swi tshama swi cheletiwa kahle kumbe swi hlantswiwa kahle, nakambe swi tshama swi hlakuriwa leswaku ku nga vi ni swimilana leswi nga lavekiki swi tsongahata e mpimelo wa ku veleka ka swibyariwa.

Endzhaku ka ntshovelo, ndzi nga hlangana ni swiphiqo leswi nga ni nga ta langutelana na swona hi ku hlayisa swilo swibyariwa swa mina ku fana ni ku ka ndzi nga ha koti ku tshovela loko ndzo ka ndzi nga nakekeli swibyariwa swa mina, naswona ndzi nga hlangana no omeriwa hi swibyariwa swa mina hikuva ku va ku nga ha ri ni pfula.

Ku durha ka vatirhi va le mapurasini ku tlakukile emalembeni ya sweswi, hikokwalaho ka experience leyi vatirhi va swimanjhemanjhe va nga na yona ni ku va ku ri ni vanhu lava endlaka vutshembi leswaku vatirhi va le mapurasini va nakekeliwa ku fana na vatirhi va le ma-office, hikuva i vanhu na vona va le ku tirheni.

E nkoka wo dya tinyawa ta le xikoteleni naswona mbuyelo wa kona eka rihanyo ra vanhu hi lowa ku ku vanhu va kota ku va ni ti-protein emirini, niswona swi tsongahata i nkarhi lowu munhu a nga tekaka ku ti endlela ta yena, naswona swi kahle swinene eka rihanyo ra yena.

E n'hweti leyi fungaka ku sungula ka nguva yo byala eAfrika-Dzonga yi sungula hi n'hweti ya August ndzi lulamele ku byala swibyariwa swo fana ni mavele, timanga, maphufu ni tin'hwembe, hikuva ku ta va ku ri minkarhi ya timpfula.

Varimi va nga swi khoma hi ndlela yo fana na ku kambela swimilana swa vona kwala ni kwala, leswi swi katsa swi hambanisa loko swibyariwa swa vona swi lava e mati swi lava ku cheletiwa hikuva minkarhi yo tala e mpfula a ya ha ri kona niswona ku hisa swinene, nakona va nga kota ni ku hlakula swimilana swa vona leswaku swi kula swinene.

Swiphiqo leswi ndzi langutanaka na swona loko nguva yo byala yi fika ka ha ri na nkarhi kumbe endzhaku ka nkarhi, i ku va leswaku ndzi endla vuxokoxoko leswaku e mati ndzi na wona leswaku mpfula loko yi nga ni ndzi kota ku cheleta, nakambe ku pfuniwa ku byala hikuva la ndzi byalaka kona i ndhawu yo leha swinene na ku kamba leswaku swimilana swa mina ndzi na swona kumbe timbewu ndzi na tona ke.